Ukudlala imidlalo kunokunceda ulutsha lamkele ngakumbi abantu abaneemvelaphi ezahlukeneyo. Kwakha intsebenziswano, imidlalo emininzi ifuna umsebenzi weqela, nto leyo enceda ulutsha lufunde ukusebenzisana nabanye, nokuhlonipha nokuba bavele kwenye inkcubeko. Ukuhlula umda wobuhlanga okanye wolwimi, ukufunda ngendlela eyahlukileyo, ukukhuthaza intlonipho nokumamela, ukwakha ubuhlobo obungaphezu kwemida. Ngoko ke imidlalo ayisosixhobo sokuzonwabisa kuphela, ingasetyenziswa njengesixhobo esinamandla sokwakha uluntu oluhloniphayo.

Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha nokuqinisa ubuhlobo, ngoba xa nibukele ezemidlalo kumabonakude niyakwazi ukuncokola ngalaa nto idlala phayana nibe ne-debate ngayo. Futhi kuyonwatywa ke kuhlalwe kube yifemeli, kube novisiswano, kube nobuhlobo.

Ngoluvo lwam, nguRoger Federer. Ngomnye wabadlali bentenetya abangoyena ophume izandla kwimbali yomdlalo. Udlala ngendlela entle nenobuchule, enobulali kwaye uyakwazi ukudlala kuzo zonke iintlobo zomhlaba. Ufumene izihloko ezinintsi zeGrand Slam waze waba ngumdlali wokuqala ukuba yinkokheli kwihlabathi ixesha elide kunabo bonke abanye. Uhlala eziphatha ngobunkokheli nentlonipho, uyazihlonela izimbangi zakhe kwaye unothando lomdlalo. Ngazo zonke ezi zintathu ndiyakholelwa uba uRoger Federer ungomnye wabaphume izandla kwintenetya.

Ewe, ukudlala njengamaqela esikolweni kunomnceda kakhulu umntu okwishumi elivisayo ukulwa nokudakumba ngenxa yezizathu zokuba xa umntu ezilolonga umzimba wakhe ukhupha ii-endorphins ezaziwa ngokuba ziyavuyisa, feel good hormones. Nto leyo enceda ekunciphiseni iimvakalelo zokusinda kunye nokudakumba. Imidlalo yeqela inceda abantu abakwishumi elivisayo bakhe ubuhlobo, bafumane inkxaso kubahlobo baze bangaziva bodwa, nto ebalulekileyo xa umntu edandathekile.

Itumente yeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo eyayibanjelwe eMzantsi Afrika ngo-twenty ten yenza igalelo elikhulu kuqoqosho lwelizwe kwaye yavulela abantu abaninzi amathuba omsebenzi. Kwavela imisebenzi kwicandelo lokwakha njengokwakhiwa kwezitediyam ezitsha, ukuphuculwa kweendlela, izikhululo zenqwelomoya kunye nolwakhiwo lweehotele. Abantu abanintsi ke bafumana imisebenzi kwiihotele nakwiindawo zokutyela kunye nasekukhonzeni iindwendwe njengabamkeli, abapheki kunye nabakhokelela kwiindawo iindwendwe.

Umdlalo endiwuthandayo yiFIFA. IFIFA kumnandi ukuyibukela ngoba abantu badlala ngeendlela ezohlukileyo futhi abantu baveza iitalente zabo ezohlukileyo. Abantu baye baveze izikilzi zabo abanazo xa bedlala ibhola and umdlalo lo uyabukeleka ningamaqela, nikwazi ukuba nikwazi nokuba nithethe ngalaa nto eyenzekayo phayana.

Ndicinga ukuba urhulumente funeke axhase amaqela ngokufanayo. iBafana Bafana kunye neBanyana Banyana. Ngoba nabo ngamaqobokazana afuna ukubonakala, afuna ukuvela. Ngoku ke inoba into eyenza uba urhulumente angabaxhasi yingoba abadumanga kakhulu, kudume iBafana Bafana and yiyo emela ilizwe kwixesha elininzi xa kudlalwa iWorld Cup. Ngoko ke kufuneka nayo iBanyana Banyana bakwazi ukuyibona.

Molo khehla. Ndiyayiqonda ukuba uyaphoxeka xa udlalela itimu ehlala ityiwa oko, kodwa oko ke kukupha amandla okuba wenze ngcono futhi ubone nawe izinto ongazenza ukuze ugweme ukuba nimane nityiwa oko. Uzame ezinye ii-techniques, ujonge nakwezinye itimu uba benza njani njengoba bewina. Oko kuza kukhuthaza ukuba nawe ukwazi ukwenza ngcono kweyakho itimu.